Dumelang, ya buang mona ke Dipuo. Ke rata ho hlalosa ka HIV hore oe thibela jwang? Ntlha ya ho qala ke hore ha wa tlameha ho tshwara madi a motho ntle le di-glove. Ntlha ya bobedi, ha wa tlameha ho robalana ntle le kgohlopo. O ka e thibela ka tsela eo.

Thuto e tswa ka lapeng. Ngwana ha rutilwe hantle, a jwetsuwa ntho e batlehang le e sa batleheng, o tlo ba le maitshwaro a maikarabelo a matle. Rena re le basadi re tlamehile re rute bana ba rona ba bananyana ka tlhokomelo ya ho robalana le ho tseba hore ha robalana ho tlo etsahalang ka ena. Ke a leboha.

Dumelang, ya buang mona ke Dipuo. Ho ya ka nna, ho hlokomela motswadi ke ntho e bohlokwa haholo bophelong ba ka. Ha ke bone ho le molemo hore ke mo ise lapeng le leng. Ho nna ke thaba haholo ha ke ntse ke mmona a le haufi le nna. Ke mo hlokomela ka tsela tse nna ke bonang ka tsona di le, di mo loketse. Ke a leboha.

Dumelang, ha ke le Dipuo ke re eya. Bana le monyetla wa ho fumana mosebetsi kgwebong ya ka hobane ke batho le bona, e fela Modimo a ba entse ka tsela e nngwe e itseng. Re tlamehile re ba rate jwalo ka ha re ithata. Jwale ho bohlokwa hore le bona re ba etse hore ba iphumane ele batho hara rona, re se ka ba kgetholla. Re ba etse hore ba tsebe hore le bona ba bohlokwa maphelong a rona ha mmoho le maphelong a bona ba tlamehile ba ikuke kapo ba ikutlwe ba le bohlokwa hare ha rona. Jwale ho bohlokwa hore nka mo fa monyetla hore a sebetse kgwebong ya ka.

Dumelang, ya buang ke Dipuo. Ho bohlokwa hore banna ba bolle hobane ho bolla ha monna ho supa ho hola. Ho supa hape le ho itlhokomela le ho tseba ho hlokomela lelapa, le ho tseba hoba maemong a matle bophelong ba hae. Ho thusa hape le ho qoba malwetse a kang di-prostate cancer. Jwale ho bohlokwa hore monna a bolle. Ke a leboha.

Dumelang, ya buang ke Dipuo. Eya, thuto ya lebollo e ka kenyelletswa dikolong hore bana ba tsebe ho hola, ba tsebe ho tseba melao le ho tshwara hape lelapa, le ho tshwara ha mmoho le bana ba ba latellang ka morao, ba be le hlompho. Hobane ngwana a sa bollang ha ke a ba le hlompho ka nako tse ngata. Jwale ka hoo, e ka kenyelletswa dikolong.

Dumelang, ya buang mona ke Dipuo. Ee, ke a dumela hona le setso se se sa batleng tleliniki, ho sebedisana le tleliniki. Hape, hona le se le horeng setso seo se iphitlhela se ba mathateng hobane hona le di-sick-i tse ngata tse tshwanetseng hore setso seo se tsebe ka malwetse a leng teng. Jwale ba tlamehile ho ya ditleliniking batho kaofela, setso kapa batho kaofela ba tlamehile ho ya ditleliniking bakeng sa malwetse a tletseng a mangatangata .

Dumelang, ya buang ke Dipuo. Nkile ka utlwa ho ausi e mong hothwe nkile ba hana ho mo thusa ho mo fa moriana o nkileng ba mo fa ona nakong ya pele hana ile pele. E fela ha se a kgutla ka bona bolwetse bona bole, ba mo fa meriana e meng. Jwale ke bothata bo le horeng dipetlele kapa ditleliniki re kopana le tsona ha ntse re ya teng. E fela thuso re ae hloka haholo dipetleleng le ditleliniking.